Isikhathi esiningi iy'ngozi zemigwaqo ziyenzeka kodwa amaphoyisa anesandla, uthola ukuthi umuntu useyenza ingozi bona bese bethatha imali kumuntu ngoba nakhu bengafuni ukukumnikeza ithikithi noma bamukhokhise, bambophe. Bese bethathe leyo mali leyo ebizwa nge-bribe, bese bayamuyekela umuntu ahambe.

Into engiyibhekayo eyokuqala nje ukuthi ibhasi leyo engizoyigibela isesimeni esikahle yini ukuthi ingasithatha isihambise lapha esifuna ukuya khona, nokuthi phakathi ebhasini iyakheke kanjani. Kungenzeka ukuthi mhlampe iy'tulo zakhona azihlalisekile kahle, anikhoni ukuhlala kahle phakathi, so ngibheka izinto ezifana na lezo.

Uma ngabe imali yomshayeli ingahlangani, inkinga leyo okumele ixazululwe abagibeli. Yibona abagibeli abahambisa imali kumshayeli, yibona abayibonayo ukuthi imali iphelele noma ayiphelele, ubani okhokhile noma akakhokhile. Umshayeli usuke ebhizi ngaleso sikhathi ebhekene netekisi, ebhekene nokuthi angayenza iy'ngozi, angeke akwazi ukuthi aphinde futhi abheke ukuthi ubani okhokhile ubani ongakhokhile, so inkinga yabagibeli kumele kube yibona abazama iy'ndlela yokuxazulula.

Ziningi iy'ngqinamba esibhekana nazo njengabagibeli abathembele ematekisini ukuze bafike emsebenzini. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi abashayeli basahlalele ukudla amagwinya ey'tobhini ema-rank, amatekisi awatholakali isikhathi sesishayile saze sandlula, wena ulindele itekisi, o-taxidriver abaqhamuki, osomatekisi abaqhamuki namatekisi. Uhlale isikhathi eside esitobhini ulindile itekisi ingaqhamuki.

Uhambo engake ngaluthatha ngebhasi, ngangisuke eMnambithi ngiya eGoli. Kwakuwu uhambo olude lolo, ngoba yinde indlela kuthatha ama-hour amathathu ukuyofika khona. Mina esami isikhathi ngisindlulisa ngokuthi ngi-charge-e ifoni yami bese ngiphatha i-power bank, ngilalela imiculo, ngibukela amavidiyo, ngidlala naku-social media, oWhatsApp. Izona ndlela lezo ezingenza ukuthi ngikwazi ukundlulisa isikhathi.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi kukhona i-company yezomshwalense efuna ukulungisa imigodi le egcwele emgaqweni. Ngicabanga ukuthi nabanye bama-company yemshwalense nabo bangasifaka isandla. Ayikho into embi lapho ukusiza umphakathi ukubuyisela emuva emphakathini kuyasiza kakhulu ngoba ngalesi sikhathi befaka isandla nabo besiza nabantu bayakhona ukuthi babone ukuthi hayi bo iyiphi i-company engabe ibisiza laphayana nabo bayakhona ukuthi baphinde bathole abanye abantu abazojoyina kuyo leyo company leyo.

Okokuqala okumele ukwenze, uma ngabe uthatha i-Uber noma uthatha i-Bolt, kumele kube khona umuntu oseceleni omtshelayo, ukuthi ngizogibela i-Bolt noma i-Uber eshayelwa ubani, esuka endaweni ewukuthi iya endaweni ewukuthi. Ucele nobufakazi kumshayeli ukuthi uzokwazi ukuqinisekisa ukuthi ngempela usebenza khona.

iMyCiti Bus, ngicabanga ukuthi ila mabhasi lanka ahamba ama-long distance amabhasi lanka anama-toilet ngaphakathi ahambela iy'ndawo zako-Cape Town ezikude kakhulu lapho ohlala khona ngaphakathi ukhululeke, kube ngazathi uhamba nje ngento ephezulu, so iMyCiti Bus yinhle kakhulu uma ngabe uthatha uhambo.

Cha amabhasi ahamba ama-long distance, amabanga amade, awadingi ukushintsha, a-right lawo mabhasi. Akukho nje engingakushintsha khona nakancane. Yonke into yakhona isuke ilungele umgwaqo. Abaphathi bamabhasi, ama-company zamabhasi, bayawazi umsebenzi wabo, bahlula osomatekisi. Emabhasini nje uyakhululeka nje yonke into ibe right kube kuhle konke.